Singathanda ukuba kulungiswe izitulo esithi sihlale kuzo kwaye kwehle nemali.

Umntu onokuhamba endleleni enxilile angathathelwa izinto aziphetheyo abanjwe inkunzi xa ungumntu wesimhamha ungadlwengulwa nokudlwengulwa.

Kungavela iingozi zemoto endleleni, oko ke kungaba yingxaki enkulu kakhulu.

Yindlela okuphathwa ngayo abantu nendlela oonoteksi abaqhuba ngayo kuba kaloku ixesha elinintsi baqhuba benxilile okanye baqhube bebalekisa iimoto, okufaka abantu abakhwele kuloo moto engozini okanye engcupheni.

Ndadibana notata oye watshayiswa imoto kodwa ke wasinda.

Kuba iindlela zisuke zigcwele kakhulu, inqwelomoya yeyona eye ke ibe seyifu kakhulu ukodlula ezindleleni.

Kungabhataliswa ifayini koosomatekisi abayothi balayishe abantu abanintsi ngokwenani elingafunekiyo.

Ndingacebisa ukuba baqale bajonge amarobhothi uba avulile na.

IRobben Island yindawo uTata uMandela owaye hleli kulo ixesha elide. Utata owayi-president yokuqala okanye umongameli wokuqala eSouth Africa.

Ndiza kuqinisekisa ukuba abakhenkethi bahamba kanye noonogada kuzo zona ezo lokishi bangahambi bodwa.

Kuyingozi kuba kaloku bangawa nanemoto okanye kube khona ingxaki bekwindawo apho bengeke bafumane khona uncedo ngokukhawuleza.

Kuyafuneka ukuba uhlale ugade imoto yakho okanye ihamba endleleni elungileyo. Kubuye kube yingozi xa usike wayisilela.

Umntu ohamba ngeenyawo kunyanzelekile ukuba before awele okanye phambi kokuba awele umgwaqo alaqalaqaze ajonge irobhothi ukuba ivulile na.

Ndaziva kakubi kakhulu xa kunyuswa amaxabiso ebhasi kuba kaloku silusapho olunintsi. Ngoko ke kuyomfuneko ukuba sikhuphe imali ethe yaninzi xa kunyuswe amaxabiso webhasi.

Molo, makhelwane. Kuyingozi ukuqhubisa umntana omncinci okanye ongenawo amaphepha okuqhuba endleleni kuba ekutholeni kwakhe ingozi endleleni amapolisa azombamba ambambele nentoba engenawo amaphepha ngaphandle kokulima kwakhe.

Xa uqhuba ibhayisekile awufiki ngexesha emsebenzini kuba iyacotha. Futhi ke iphinde ibe ikufake engozini xa ungumntu oyiqhuba ungayazi kuba uyiqhuba endleleni yeemoto. Xa uqhuba imoto uyakhawuleza ukufika emsebenzini kodwa nayo ibuye ibe yingozi xa uyiqhuba ngendlela engekho semthethweni.

Iinzuzo zolu thungelwano zijongene nemicelimngeni kuba kaloku ngabona balawuli okanye abaphathi beemoto okanye bee-transport. Kuze imali inyuke yande eSouth Africa kudingeka iimoto okanye iitekisi ezithe zanintsi.

Oku bakwenzayo bokulawula indlela akulunganga kuba kaloku indlela yeyomntu wonke okanye yeyowonkewonke.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya ndandisoyika kodwa ke ndava kamnandi kuba xa uphakathi kuyo awuva noba ukwinqwelomoya. Uziva ukwezinye iimoto okanye

Ukuqala kwam ukuyokhwela inqwelomoya ndandisoyika ngenxa yezinto ezithethwayo ngayo. Kodwa ndathi ufika ngaphakathi kwayo andava nto. Futhi ke into endiyithandela yona kakhulu kukuba awuva noba ukhwele into ihamba kamnandi.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya ndandisoyika kuba kaloku yayithethwa kakubi kodwa ndathi ndisofika phakathi kwayo andava kwanto eyayithethwa uba iyenzeka isenzeka. Xa ukhwele inqwelomoya uziva ingathi uhleli endlini awuva noba iyahamba na, nantso into endayithandayo ngenqwelomoya.